Ezinye zezinselela abalimi abangazibheka noma abangay'sebenzisa uma kuwukuthi kuyalinywa or nomuthi yakulungiswa umhlabathi ukuthi bezame ukuthi bebheke ekuthenini ukuthi umquba osetshenziswayo uma kuzolinywa awunayo le mithi lena engaba ubungozi kwezemvelo noma engaba ubungozi emhlabathini, iyonanto futhi leyo engenziwa ukuthi kwasanayo inhlabathi ikwazi ukuthi inikeze iy'mbali noma amasimu umsoco.

Enye into umlimi angazama ukuthi ayiqaphele futhi lana ekuthenini ukuthi iy'hlahla lezi ay'bonayo ukuthi ziyaqala ziyashintsha ziba phuzi or noma ziba nezithelo ey'ncane, kungamele ukuthi azame ukuthi ashintshe umhlabathi or noma umquba awusebenzisayo kulezo zihlahla. Enye into, ukuze isifo, uma kuwukuthi kukhona isifo mhlawumbe yena asiqaphelile, akhiphe lezo zihlahla lezo asey'bonayo ukuthi sezinaso le sifo lesi, khona zingatheleli ezinye bese kuba ukuthi uya nakhona or noma aye komunye, mhlawumbe umakhelwane onawo, onazo naye iy'hlahla zama olintshi ezingakathelelwa ile sifo lesi, acele usizo ekutheni ukuthi angaqhubeka kanjani ekutheni ukuthi alime.

Ezinye nje zezici ebengingaba nazo, bengingaba nomshini oyikhompyutha okwaziyo ukuthi ubheke amanzi, uma kuwukuthi iy'mbali or noma izinto engiy'tshalile or noma engiy'limakho, imithomelo engiy'limayo, uzobheka amanzi ukuthi uma nginisela sekuphume amanzi amangakanani, lezi zihlahla lezi engizitshalile or noma lokudla loku engikutshalile kudinga amanzi amangakanani bese kuthi uma kuwukuthi sey'niselwe iy'mbali, kube khona isikhathi lapho khona .

Ezinye zezinto engingenza ukuthi abasebenzi bey'fake iy'fonyo, ama-gloves-i nomakalabha nama-gumboots nama-ovaloli uma kuwukuthi bayosebenza ey'nsimini, uma kuwukuthi babhizi bafutha lophoyizini lona wey'nambuzane, ikona lokhu ebengingakwenza ekutheni ukuthi bekwazi ukuthi nabo bevikeleke ekuthenini ukuthi begcine mhlawumbe begula or noma kuba khona ongenwa mhlawumbe yiwo lo phoyizini lona or noma uguliswa yiwo uphoyizini.

Izinyosi zibaluleke kakhulu ngobani? Izona kahle kahle imvamisa ezikwaziyo ukuthi zithathe impova kulo wesilisa wesithombo bese zifake ziyifaka impova kulo wesimame wey'thombo, lokho kudala ekuthenini ukuthi ekugcineni zibe ney'thombo ey'ningi, okwenza ukuthi, sorry, lokho kudala ukuthi ekugcineni kube ney'thelo ey'ningi or iy'hlahla ey'ningi zikwazi ukuthi zikhiqize iy'thelo. So iy'nyosi zibaluleke ngendlela exakile nangempela ukuthi abalimi bebenazo uma kuwukuthi bafuna ukukhiqiza iy'thelo ey'ningi.

Ezokulima zisiza kakhulu noma amapulazi asiza kakhulu ngokwemisebenzi and nokuqasha abantu abaningi ngesikhathi esisodwa, ngobani? Epulazini kuningi, maningi amathuba omsebenzi njengokuthi nje ngisho noma kuthiwa abantu abalimi kodwa kuba khona epulazini iy'nkomo, kube khona iy'mbuzi, kubekhona iy'klabhu, so ipulazi emaphandleni ngingasho nje ukuthi or noma uma kuwukuthi ukuba khona umfelendawonye, .

Ezinye zezinto ezingenziwa ngezinto ey'suke zisekelwe ngamaphepha ezingenza futhi nakho lokho kudla lokho okusekelwe ngamaphepha ekuthenini ukuthi kube nesikhathi eside is ukuthi zingafakwa eqhweni, khona zizokhona ukuthi zihlale isikhathi eside noma zifakwe ey'ndaweni lapho khona kungangeni khona umoya, ngobani? Umoya kwesinye isikhathi yiwona odala ukuthi izinto zigcine zibola isikhathi sazo singakashayi.

Enye yezindlela ezingasetshenziswa ukuze kongiwe amanzi ukuthi eyokuqala nje kube khona imithombo lapho khona uma kuwukuthi liyanetha izulu, bekwazi ukuthi begcine khona amanzi, angaphinde futhi asetshenziswe nangelinye ilanga ngokuthi uma kuwukuthi mhlawumbe esehlale isikhathi eside, kufakwe imithi yokwenza ukuthi lawo manzi lawa ahlanzeke. Okwesibili, kungenziwa imithombo ngaphansi komhlaba, lapho khona ekungabhorwa khona iy'mbobo, kudonswe amanzi asuka ngaphansi komhlaba ukuze sikwazi ukuthi songe amanzi.

Ngibona ukuthi mhlawumbe uma kuwukuthi kushisa ilanga and-i ngigqoke i-PPE, kungahamba kuhambe kube khona lapho vese umuntu ajuluka khona, njengoba nje uma usuke ugqoke ijazi lemvula, i-rain coat, uyashesha ukuthi uzwele ukushisa so ngokuhamba kwesikhathi, iyona nto leyo ebuye yenze umsebenzi ukuthi ukugqilazeke uma kuwukuthi kodwa kuyashisa kodwa uma kuwukuthi kuyabanda, angiboni ukuthi ngingasheshe mhlawumbe kuzwele emzimbeni or noma ngibe nenkinga ne-PPE.

Ezomlimo zinemthelela omkhulu kwi-GDP yaseNingizimu Afrika, yikho njena sinamapulazi amaningi or noma amakhulu ngoba ngisho nezinye izinto esiy'lima la, ukudla esikutshalayo lana or noma iy'lwane esiy'fuyayo lana, ezinye zazo hhayi ngoba kuwukuthi zinikeza thina as iNingizimu Afrika ukudla kodwa sikwazi ukuthi futhi siphinde futhi siy'dayisele nabanye abantu abaphesheya neyilwandle, sithole imali enhle kulokho esisimamisayo eNingizimu, edala nokuthi futhi kube khona amathuba omsebenzi so ezolimo impela zinomthelela omkhulu.